Dumela sehwai, re a o dume re a o amohela tulong ena ya rona. Ke ne ke batla ho o hlaha lesedi ka lenaneo le entsweng ke Lefapha la Temo, le thusang dihwai tse nang le mathata a tshwanang le wena. Lenaneo lena le kena ka hora ya pele ka Labohlano, mme teng ho buwa ka hore na dihwai di etse jwang ha di na le seboko ditshimong tsa tsona, mme ho boela ho buuwa ka hore na o ka fumana meriana e thusang ka seboko kae, le hore na ke bokae.

Ho molemo hore basebetsi ba phomole mafelong a beke e le hore ba qobe kgatello ya maikutlo le mafu a mangata ngata, a ka bakwang ke mokgathala. Ho bonahetse hape hore basebetsi ba phomolang ba kgutlela mosebetsing ba le mafolofolo mme sena se ba thusa hore ba etse mesebetsi ya bona ka matjato mme ba e qete ka pele ha ba sa kgathala.

Ha ona le polasi ya dipere, o ka etsa tse latelang. O ka sebedisa dipere ho tsamaya ho ya dibakeng tse hole hobane kannete ke diphoofolo tse matla haholo. O ka sebedisa dipere hape ho laetjha thoto e boima, o ka sebedisa dipere tsa hao hape hore o di hirise. O di se di-racing kapa di-auction tse tshwanang le bo-Durban July, mme sena se ka o thusa hore di kgone ho o etsetsa tjhelete.

Serapeng sa hao o ka jala sepinatjhe, o ka jala cabbage, o ka jala rapa e putswa, o ka jala beetroot, mme wa nka makgapetla a teng, wa etsa moroho ka ona hobane a na le melemo e mengata ho thusa hore o lwantshe dikokwanahloko tse ngata.

Dumela motswalle, ekaba mananeo ao o buang ka ona a fumaneha ho kae? Le teng ke mananeo a buang ka eng? Na mananeong ao ba bua hore na batjha ba ka thola dithuso tsa ditjhelete kae hore ba tsebe ho qala dikgwebo tsa bona tsa temo? Eh ha o ntso mametse motswalle mananeong a na, ekaba ho na le mo ba buang ka hore mmuso o hirisa eh ditshimo di kae?

Tjhe, e ke kebe ya ba monahano o motle wa hore le nna ke jale moba polasing ya ka e Northern Cape. Ka mabaka a na, Northern Cape ke lehwatata mme ho tjhesa haholo, moba o hloka mongobo le weather e sa tjheseng mme ka hoo moba wa ka Northern Cape o ke kebe wa hola. E tla be le tshenyo ya tjhelete.

Dumela rapolasi. Ke kopa o arabe dipotso tse latelang. Na o tla be o le teng ka Mantaha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya boraro? Eh re botsa sena hobane re batla ho tlo le tjhekela mokoti wa metsi mo, haekaba o tlabe o le teng ke kopa o fane ka mabitso a hao ka botlalo. O fane ka dinomoro tsa pasa ya hao. Ke kopa hape o mphe lenaneo la basebeletsi boo o nang le bona. Ke kopa o arabe hape ha ekaba poone ke yona fela ntho eo le e jetseng polasing ya hao. Eh, ke a leboha kannete, ntate. Re se re tla le bona ka Mantaha.

Ke le rapolasi ke tlo buisana le borapolasi ba bang ka hore ha e le mo mmuso o so fihle, re tla nka bohato bo feng hore re etse hore diphoofolo tsa rona di tlo thola ente ena. Ke tla botsa borapolasi hore ba nahana re tsamaye re di ofising tsa mmuso mme re lo ba jwetsa hore ba hloka ho tla ka potlako kapa hobane re a bona hore mmuso o hlolehile ho tlisa diente tse, na ho kaba jwang ha bohle re ka kopanyang ditjhelete mme re ipatlele diente tsena ka bo rona. Hobane ha re reka re le bangata re tla thola re tla hafolelwa tjhelete. Mme ho bohlokwa hore ke bue le bo rapolasi ka ente ena hobane ente ena e tla thusa hore diphoofolo tsa rona di se ke tla thola makulo.

Ha ke na tsebo e felletseng, empa ke a tseba hore mofuta ona wa ho nehela hore o tsebe ho atleha ho nkuwa peo ya botona phofolong e le nngwe. Ebe peo ena ya botona e tshelwa ka hara sesebediswa se seng, mme ba fihle ba e tshele ka hara phoofolo e tshehadi. Eh hore phoofolo ena e tshehadi e tsebe ho ima.

Eh dumelang, ke ne ke kopa ho fumana thuso. Ke leka ho reka thepa ya ho lema le peo empa jwale ha kena eh tjhelete e felletseng, ke ne ke kopa ho botsa hore na ekaba banka e ka mpha thuso ya tjhelete na? Ke hloka ho reka thepa ya ho lema le peo ya boleng ba mang ba dikete tse leshome. Eh polasi ya ka e etsa tjhelete e kabang five thousand ka kgwedi, mme ke ka kgona hore ke patale one thousand, five hundred ha ke ka tshusuwa ka tjhelete ena.

Eh ke hopola ka letsatsi le leng ke tshwerwe ke nyoko haholo, eh ke hlatsa ebile ke ya ntlwaneng kgafetsa. Ka be ke nwa mohalakane. Mohalakane ona o ile wa nthusa hore o theole nyoko ena ya ka, mme ka mora mono ke ne ke ikutlwe ke le betere haholo.

Dumelang basebetsi. Kajeno ke tlo le bontsha hore dimela tsa tjhefu ke tse jwang. Dimela tsa tjhefu di qala polotong ena ya bohlano ho isa ho ya leshome, mme tsona o tla di bona ka makgasi a nang le maqeba, maqhepaqhepa a matsho, le hloka hore ha le di nwesetsa le rwale di-gloves matsohong ka dinako tsohle. O hloka hore le ha o tloha tshimong mona o hlape matsoho a hao ka metsi a nang le sesepa mme o a hlatswe hape ka sanitiser-a. Ho etsa bonnete ba hore ha ekaba o ne o na le tjhefu matsohong e a tloha. O hloka ho etsa ka dinako tsohle ya hore ha le tshware dijo kapa dibaka tse ding le so ka le hlapa matsoho.

Ke nahana hore di sentse ke sesebediswa se lokileng haholo, haholoholo ha se sebediswa dipolasing tse kgolokgolo. Ke nahana hore di ka re thusa hore re boloke nako. Eh le hore mosebetsi o etsuwe ka pele. Eh ha ke nahane hore motho a na a nwesetsa o hloka ho lahlehelwa ke mosebetsi. Ke nahana hore rapolasi a ka sebedisa mosebetsi ena nqeng e nngwe polasing ya hae.